Kowona mthi ndicinga ukuba ufunwa kakhulu emarikeni ngumthi wepesika, ngumthi weziqhamo. Ngoba kulula uwukhulisa umthi wepesika, ngoba awudingi manzi amaninzi. Nokuba loo ndawo uhlala kuyo ayinamanzi amaninzi umthi wepesika uyakhula futhi nepesika yakho iyakhula ibe nkulu, ibe ntle. Njengokuba sisazi eMzantsi Afrika ukuba sinengxaki yamanzi, ngoko ke ukutyala umthi wepesika akuzuba zindleko kakhulu ngoba awuzudinga manzi amaninzi.

Ndicebisa ukuba mna abalimi abasakhasayo banikwe izinto abazidingayo ukuze batyale. Umzekelo, abanye abalimi bahlala kwiindawo apho amanzi anqabileyo khona. Xa benofakelwa amanzi, mhlawumbi kubekho i-pump etsala amanzi ngaphantsi komhlaba kubekho amanzi kuloo ndawo ukuze bakwazi unkcenkceshela, ingayindlela apho bazotsho bakhule khona. Ngoba amanzi anqabile kuloo ndawo yabo, loo nto leyo iye ibangele bangakwazi uzinkcenkceshela izityalo zabo. Banikwe izityalo abanothi bazityale kuloo ndawo bahlala kuyo, bafundiswe kabanzi ngendlela yokutyala nokuphatha izityalo abazityalayo, nokuthengisa ezo zityalo bazikhulisileyo.

Ukufuya igusha akululanga, ngoba igusha iyalahleka, iyagula. Igula msinyane ke yona ke igusha. Umzimba wayo awukwazi ukulwa msinyana nezifo. Ngoko kumele umane usoloko uthenga amachiza wokukhusela ukuba ingaguli, wokuyikhusela uba ingaguli. Kuthengela ukutya okusempilweni ukuze ikhule, uboya babo, uboya bayo bube buhle ukwenzela utsho ukwazi ubuthengisa, kwenzele ube nemali engenayo ungabi nelahleko ezimalini.

Yho! Mama, andisavuyi sana ndifumene umyalezo othi ndifumene indawo yokufunda. Into endichulumancisa kakhulu yile ntoba ndizotsho ndifumane ulwazi lokuba sizikhulisa njani izityalo, sizikhulisa ngeliphi ixesha, sizinakekela kanjani izilwanyana zethu esizifuyileyo. Kwaye ndizotsho ndikwazi nam ukuzenzela elam ishishini, ndikwazi ukuzithengisela izinto endizikhulisileyo nendizifuyileyo. Huu! Andisavuyi mama.

Into ebangela ukuba iinkomo niehagu zityebe kakhulu, kukungaziphakeli ukutya okulingene umzimba wazo. Ithetha uba uzityise ukutya okuninzi endaweni yokuzityisa ukutya okugadiweyo. Inkomo funeke itye, utye ingca, iprotheyini, ii-fats, zonke izakhamzimba zayo izifumane zonke, ingazifumani ezinye kakhulu ezinye izifumane kancinci. Funeka izitye ngokulinganayo izilwanyana ukuze umzimba wayo uthini, ulingane. Ngoku xa uzityisa kakhulu enye, esinye isakhamzimba esinye ungasityisi, loo nto iye ibangele uba zityebe ngokugqithisileyo. Loo nto ithetha uba funeke ucuthe apha kwindlela otyisa ngazo izilwanyana, uzityise ukutya okulingene zona, ungazityisi kakhulu.

Umhlaba uyabuyiselwa ebantwini bawo. Bawunikwa ukuze batyale, batyale bafuye, bathengise. Ususwa kubantu ababewuthathe ngokungekho semthethweni, unikwa abona banikazi bomhlaba. Benikelwa ukuba babe nento abayifumanayo ngendlela yoba bazenzele eyabo imali, batsho bancedise kuqoqosho lalapha eMzantsi Afrika.

Ukuqokelela ulwazi nobulumko malunga nesiNtu kubalulekile. Ngoba loo nto leyo isenza sisazi, sizazi apho sisuka khona, nabazali bethu indlela ababephila ngayo. Futhi sitsho sikwazi uhlonipha izinto ezisingqongileyo ngoba siyayazi uba yeyiphi etyiwayo, yeyiphi engatyiwayo, yeyiphi enengozi, yeyiphi engenangozi, yeyiphi esilungeleyo.

Chwepheshe bunganceda kakhulu. Ngoba xa isityalo sizawukwazi ukuxelela umntu umfama ukuba sesilungele uvunwa, sishota ngamanzi, sichaze into esiyidingayo, loo nto leyo ingathetha uba nanini na isityalo umntu esifuna usityala angasityala. Ngoba ekugqibeleni xa sishota ngamanzi, sizotsho xa sishota ngamanzi, xa sifuna ilanga sizotsho. Awuzufane ulinde utyala, ungakwazi utyala isityalo esityalwa, esidla ngotyalwa ngoJuni, usityale ngoApril ngoba sizawutsho uba sifuna amanzi, sifuna loo nto siyifunayo edla ngoba khona ngoJuni. Kunokuba utyale ezikaJanywari izityalo zodwa, uphinde utyale, ungatyala izityalo ezininzi ngexesha elifutshane.

Ndicinga ngerhalafu, iharika, impompo nophayipi wokunkcenkceshela amanzi. Ngoba ezo zinto ezo, netanki, itanki logcina amanzi, ngoba ixesha elininzi amanzi aye angabikho. Xa kukho itanki eliqokelela amanzi ukuze kukwazi unkcenkceshelwa, loo nto leyo ingatsho ikhulise imveliso. Ngoba izityalo zizokhula kakuhle zifumana amanzi alungileyo ngexesha elifanelekileyo.

Ndingaqalisa ndityale ekhaya. Kwisitiya sasekhaya nam ndizityalele ezam izinto ezincinci, izityalo endinokwazi uzithengisa. Ndingazivulela ishishini lobe ndithungela abantu izinto, ngoba ndinaso isakhono sokuthunga. Futhi ndingancedisa abantwana kwizifundo zabo, bamane bendibhatala. Ndibancedisa kwimisebenzi yasekhaya nokuba bafunda kwawaphi amabanga.

Ezinokuvela ezinokubangela uba ingeniso ungabinayo xa ufuye ihagu, kukudura kwamayeza okukhusela izifo ehagwini, kukudura kokutya kotyisa ihagu. Yho, ayadura shem okwaa kutya andifuni ungatsho, yho.

Kulaa maqunube mangaka, hayibo ehlathini kukho amaqunube? Hayi zange ndayibona mna . Khanihambe niyobuza phaa kumalume, nibuze uba ngokuya babesakhula bona babewatya na amaqunube wasehlathini. Ngoba mna ngokwazi kwam akhona amaqunube angatyiwayo afana njengamaqunube la atyiwayo. Ndicela niyobuza kutamkhulu okanye kumalume ukuba lana niwaphetheyo ayatyiwa na. Andifuni nigule ngoba la angatyiwayo ayagulisa futhi ayabulala.

bam, inkukhu sisilwanyana esophuka lula, uba yophukile iyafa, okay? Orayithi. Into eza kwenzeka ke ngoku, xa uyibamba ndicela uyibambe kakuhle. Iyalwa yona iyanqola, futhi ke funeke ube uyibambe kakuhle kwenzele ungayophuli ngoba uke wayophula izokufa. Ungayinyathela noyinyathela ngoba zincinci eziphaa phakathi ehokweni. Ndicela xa uhamba phakathi kweenkukhu uhambe ngononophelo, uzigade.

Ukuze uqale igadi phezu kophahla kumele uzokhele indawo apho uzogalela khona umhlaba. Ungathatha noba litayara elidala, ipheyile elidala ugalele kulo umhlaba, ufake kulo izityalo zakho. Ungagaleli umhlaba ephahleni ukuze ukhulise izityalo zakho.